IWi-Fi yasimahla umcelimngeni wayo endahlangana nayo mna e-library, iyacotha ngamandla. Isantya esihamba ngayo icotha ngamandla kwaye icotha ngamandla injalo i-limited. Unikwa u-hundred megabyte a day ube unomsebenzi omnintsi wesikolo okufuneka uwenzile. Nguwo umcelimngeni endadibana nawo mna kuba icotha ngamandla.

Izinto ezenze zakhokheleka kolu tshintsho kukuba i-intanethi ithathe over. I-intanethi yiyo enkqankqaza phambili. Abantu basebenzisa iimfonomfono zabo.

Inobungozi kakhulu le nto yokuzixela uba undawoni ngoba awulwazi utshaba lwakho. Senze umzekelo, unje imvumi yethu esiyaziyo yalapha eSouth Africa engasekhoyo eyaziveza yenza ividiyo, yabhala kumakhasi onxibelelwano ukuba undawoni. Ukuba engazange ayenze laa nto azixele uba undawoni, utshaba olu lamdubulayo lalungazange lumazi uba uphi, bawumfumana njani nini. Kodwa kuba wazixela uba uphi nini utshaba lakwazi umfumana. Buyingozi kakhulu into yozixelela uba uphi nini. Ngcono ufote uthi xa usofika endlini ube ngona uqalayo ubhala kumakhasi onxibelelwano, ubhide umtyholi.

Bubugwala loo nto nomona nokungazithembi apha ebantwini. Bathi xa bebona omnye umntu ezithembile, ezibhalile okanye ezipostile kumakhasi onxibelelwano ufike behleka kuba bona abazithembanga, abanawuze bazikhuphe ngoba abazithembanga bona. So ngumona nobugwala nokungazithembi. Umntu afike ehleka i-weight yomnye umntu uba hayi unxiba njani into enje uyipowusta njani into nje kuba yena akasoze, kuba engazithembanga not kuba erongo but kungazithembi.

Le nto iye idale ukungathembakali, abavoti okanye abami base-South Africa bangayithembi indlela esetyenziswa ngayo ukuvota. Abanye bade bangafuni nokuya koko kuvota kuba bekhohliswe izinto abazibona zibhaliwe kwi-intanethi. Kungathembakali kwa le khampani isetyenziswayo xa kuvotwa. Kuxatyanwe kube yiloo nto kungavisiswana ngoba kuthwe hayi zabiwa iivoti zabantu, hayi kwathini.

Hayi mna ndikhetha uSpotify. Isizathu sokuba ndikhethe uSpotify ngaphezu koYouTube kungoba kuSpotify ndiyakwazi ngoku ndidlala umculo ndiphume ndiyongena kuWhatsApp, ndiyofunda ii-emails zam, ibe ingoma isaqhubekeka ingakhange ibe kanti iyacima okanye iphazamisekile. Sisona sizathu ke uba ndikhethe uSpotify.

Ndicinga esinye isizathu sokuba abantu bathande ukumamela iindaba zereyido kunoba babukele iindaba ze-TV umntu uyakwazi ngoku emamele ireyido ubhizi uvasa izitya or wenza i-washing yakhe umamele ireyido kwangexesha linye. Kodwa yona i-TV funeka ume ubukele uhlale phambi kwayo ungakwazi ukwenza ezinye izinto. Kodwa ereyidweni indlela abafunda ngayo iindaba baye bakwenzele ube nomfanekiso ngqondweni kune-TV, ngoba i-TV yona ithi zijongele zibukelele ukuze uzoba nomfanekiso ngqondweni uba yintoni le yenzekileyo.

Ewe, ndingayithengela kuba kule mihla siphila kuyo ayisafani nelaa xesha lethu. Indlela okufundiswa ngayo nokufundwa ngayo idinga ukuba umntu abe ne-cellphone. Ndingamthengela ngoba ezikolweni akusaprintwa maphepha, yonke into ngoku ithunyelwa ngefowuni. So uza kuyidinga for ukwenza umsebenzi wakhe wesikolo. Impendulo ewe, ndingamthengela ukuncedisana naye nomsebenzi wakhe wesikolo, nokusetsha ezinye izinto endizobe ndingazazi mna ezange ndazifunda akwazi uzisetshela kwi-intanethi.